Andivumelani nolu luvo okanye le mbono ithethwayo kulo mntu. Kuba kaloku ayifanelekanga yaye njengomntu ofundisisayo okanye njengomntu okhonzayo kufuneka uba uyayazi into yokokuba zikhona ezi zifo kwakuthethwe ngazo kwangaphambili. Yaye kuzawudingeka uba oogqirha bangenelele baze bakwazi uba banikezane ngeepilisi ezizawuncedisana noxinezeleko loo mntu lowo onalo. So, le ndlela athetha ngayo ayihambiselani nangendlela iBhayibhile ethetha ngayo.

Andiqondi okokuba iyabanceda kuba kaloku bafanele ukuba bazikhathalele bona ngokwempilo, baphinde kwakhona babhatale iindleko zokutya, iindleko zendawo abahlala kuzo. Kwamanye amakhaya uye ufumanise uba yiyo yodwa le mali ingenayo encedisa ekhaya, ngoko iye ifumaniseke okokuba ayanelanga ukuba bafikelele kukhathalelo mpilo olufanelekileyo.

Ndingakhalaza kuba kaloku abanye abantu baye bavuka kwangoko kwasekuseni ukuze bakwazi uba bazoma kulo mgca wokungena isibhedlele. Kanti kwanam ndingomnye wabo bantu bavuke kwasekuseni ukuze ndiqiniseke ukuba ndifika ngexesha ize ndikwazi ukuba ndihoywe kwangethuba. Ngoku abantu abafikayo emveni koba sifikile baze bangeniswe bona loo nto leyo ayibonakali yaye iyinto engafanelekanga, ngoko ndingayoyikhalazela kubaphathi besibhedlele.

Ayilocebo lihle eli lokuba makawathathe xa ewacingile. Kuba kaloku uzamgula kwakhona aze ashiye abantwana bakhe. Ngoko ndinokumxelela okokuba le nto ayenzayo ayifanelekanga yaye akabuxabisi ubomi, ngoko qinisekileyo kufuneka axabise ubomi aze akwazi uba aqhubeke ehoya abantwana bakhe okanye nosapho lwakhe.

Urhulumente kufuneka abe nalo ilungiselelo lokubhatala iinkonzo zonyango elixabisekileyo, ngoba kaloku abantu abanintsi abadli ngoba nayo imali yokuzibhatalela ezi nkonzo. Ingakumbi xa baye bagula ngokungxamisekileyo bebe bengacebanga nokokuba bazawugula okanye bengenayo nemali abayibekele bucala ukuze bakwazi ukuba bancedisane neemeko ezilolo hlobo. Ngoko kungakuhle xa urhulumente enongenelela aze akwazi okokuba ancedise apho akwazi khona.

Kwizibhedlele zikarhulumente kuye kubekho abantu abagcwele kakhulu, yaye kwa uhoyo lwakhona luthatha ixesha. Nabantu bakhona abanabo ububele okanye abantu abasebenza khona abanabo ububele njengabantu abasebenza kwicandelo okanye lezempilo labucala nangona lixabisa kakhulu. So, loo nto leyo yenza abantu abanintsi ukuba bagqibele bekhetha lona kuba ukhathalelo lwalo lubhetele kakhulu kunolu balufumana kwelo likarhulumente.

ugenxa yokokuba abantu abaninzi becingela okokuba xa bethatha iipilisi ezinyanga uxinezelelo lwengqondo loo nto leyo ithetha okuba abaphilanga kakuhle engqondweni okanye bayagula ngengqondo. Loo nto leyo ibenza bakuphephe uba bathathe ezi pilisi, kuba becingela ukuba abantu bazawujonga ngokungathi abaphilanga kakuhle engqondweni.

Mawande dadewethu, kufanelekile okokuba ukhe uyobona uqqirha kuba kaloku ukuthandaza nako kubalulekile kodwa ke ngokuna awuzufumana iipilisi ezinokunceda ukuba uphelise okanye kuthomalale idipreshini le unayo. Ngoko kuhle okokuba uyodibana nogqirha. Ugqirha uza kunceda ukuba ufumane iipilisi kunye nee-injection ziza kunceda okokuba kuthomalale le dipreshini, kuze ke uqhubeke ke nokuba uthandaze, njalo njalo.

Abantu abanintsi baye bayifihle le nto kuba kaloku baye babe neentloni zokuba abantu bazobajonga njani. Ukanti kwakhona yinto ababengayilindelanga okanye bebengayicingelanga uba ingaze yenziwe kubo emizini yabo. So, le nto apha eMzantsi Afrika yenziwa kukuba abantu abaninzi bayoyika ukuyiveza, nokoyika kwakhona okokuba abantu abayenza le nto kubo baza kubenza ntoni. Loo nto leyo yenza ukuba boyike kakhulu ukuba bayiveze into eyenzekayo ebomini babo.

Ndiyawuxhasa kakhulu umbono wokokuba kubekho iskim sokondla esikolweni. Ngoba kaloku abantwana abanintsi abathathi ntweni yaye akululanga ngabo okokuba bafumane ukutya okwaneleyo, nto leyo echaphazela indlela abafunda ngayo esikolweni. Ngoko kubaluleke kakhulu okokuba masiphunyezwe esi skim sokondla abantwana.

Malumekazi, kukho abantu abanintsi abaye benze ubuqhophololo becinga okokuba bazawuncedwa, nabantu baye bawele ke kobu buqhophololo kuba becinga uba bazawufumana uncedo kuba kade begula. Njengangoko, nawe hleze okoba bakufumane, kanti ukuba uya kugqirha angaze ugqirha akuncede. Uzawukwazi ukuba akunyange kwaye uza kunyanga ngokukhawuleza ke yena. Kanti ezi zabantu abazithethayo ziye zingavakali kwaye zisenokuthatha ixesha elide ngaphambi kokokuba ube bhetele, kwaye uzawube usezintlungwini qho. Kanti xa ukuqqirha uqqirha uzawukwazi ukunceda akunikeze amayeza okuthomalalisa iintlungu, aze akuncede nangeendlela ezithile okumele wenze ngazo ukuze ufumane unyango olupheleleyo.

Abantu abaninzi badla ngokucinga okokuba ukuzibulala yeyona solution okanye sesona sicombululo kwingxaki zabo. Kanti ayisosicombululo eso ngoko okokuba nani niye nifikelwe zezi ngcinga, ze nincede ningoyiki lukhona uncedo eninokulifumana. Yaye luza kukwazi ukuninceda kuze nibone okokuba ayisosicombululo nje esi sokuzibulala. Ngoko, yizani nizofumana uncedo, lukhona. And sinokwazi ukuba sinincede kuthethwe ngezinto nize nifumane neepilisi eninokuzinceda, kuze kuthomalale zonke ezi ngcinga zimbi ze nikwazi okokuba nikwazi ukuqhubeka nobomi benu.

Mhlobo wam, ndiyakubona okokuba awuzithandi ezi pilisi, kodwa ke ngokuna nceda uqhubeke nazo uzisebenzise, kuba kaloku ziza kukunceda uze ukwazi okokuba ube bhetele. And then kwakhona sisenokwazi ukuba xa ubona ukuba ingathi ziyakutyebisa, masiye ejimini ukwazi ukuba uzophungula umzimba ze sikwazi ukuba sisebenze kakuhle uze uqhubeke usele iipilisi zakho.

Ukuqalisa besebancinci kuhle kakhulu kuba loo nto ibenza ukuba bakhule besazi okokuba kwenzeka ntoni kubo njengoba besiya betshintsha. Ngokomzekelo, xa befika kwiminyaka yoo-seven, eight loo nto leyo inokubanceda ukwazi okokuba kukho isini esithile nesini esithile, ntombazana kunye nomfana. Loo nto izawubanceda baziqonde ukuba bona bakweyiphi imeko. Okwesibini, ndingaqhubeka ndibachazela again mhlawumbi xa sebefikela kwiminyaka yeshumi, twelve years nangaphezulu. Ndibacacisele okokuba kwenzeka ntoni ngesondo, njalo njalo. So, loo nto leyo inokubanceda ukuba baqwebe iqonde indlela abefuneka beziphethe ngayo.

Ayimnandanga le nto kuba sifike silinde ixesha elide and siyagula, sima ngeenyawo. Le nto lena yenza okokuba kube nzima kwa ukunyamezela. Ngoko iyagulisa kwa yona le meko yokungabikho kwezixhobo ezi zaneleyo zokusebenza. Ngoko ingaske kulungiswe loo meko leyo, kubekho izixhobo ezaneleyo sikwazi uba xa sizile ekliniki sikwazi ukufika nathi noko siphumle, okanye sibonakale ingathi sizofumana uncedo.

Ndingamcebisa okokuba makaye kugqirha ukuze afumanise ukuba yintoni ingxaki. And nokuba makayeke ke ukustresa kakhulu kuba kusenokwenzeka uba nayo ikhozwa sistresi.

Kukufa, kuba kaloku abantu abaninzi badla ngokokuba bathi xa bephethwe sisifo somhlaza bangafumani uncedo kwangethuba baze bafe.

Ncedani fikani ngokukhawuleza, nantsi indlu yommelwane wam isitsha. Sisenamba ninety, Hazelview. Ncedani ngokukhawuleza nifikeni torhwana, balele apha ngaphakathi. Ncedani nifike ngokukhawuleza, nabo bezofela ngaphakathi.